Nṋe ndi tshi to humbulela ndi vhona unga maṋanga a kholomo avha a tshi khou fhungudziwa, a khou fhungudzeliwa uri dzi sa huvhadzane, hu sa vhe na iṅwe ino huvhadza iṅwe, tshiṅwe tshithu tshine maṋaga a kholomo a fhungudzeliwa zwone, ndi uri dzi hule zwavhuḓi.

Khaedu dzine vhalimi vhanga ṱangana na dzo, ndi dza uri a vha tsha ḓo bindula nga hezwo zwilinwa zwe vha vha vho zwi lima ngo uri zwi ḓo swikelela hune hezwo zwiliṅwa zwi ḓo fa, nga uri zwi ḓo vha zwo farwa nga malwadze maswa, a zwi tsha ḓo dovha zwa hula zwa swika kha tshipiḓa tshe vha vha vha tshi ḓo zwi rengisa nga zwo, nga uri zwi ḓo vha zwo no vha na malwadze, a zwi nga huli zwavhuḓi, zwi ḓo fa, a vha nga ḓo bindula ngazwo.

Muthu arali a tshi khou lima zwimelwa a si khou awedza mavu, u fanela u zwi ḓivha zwa uri tshifhinga tshoṱhe a tshi lima a songo khurela mavu kule, mavu ha teyi u makhurela kule ngo uri hu ḓo sala hu sina mavu, manyoro a ḓo ṱuwa, futhi mavu aṋu ni fanela u dzulela ni tshi manyora na dovha na masheledza uri avhe na mutakalo wavhuḓi.

U ṱahelwa nga maḓi zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi na luthihi nga uri zwifuwo zwi re hanefho bulasini, a zwinga tshili zwi ḓo lovha nga uri zwi ḓo vha zwi sina maḓi, sa izwi ri tshi zwi ḓivha zwa uri tshipuka tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshila tshi tshiṅwa maḓi tshi ṱoḓa maḓi. Kha muṋe wa bulasi hu dovha na masiandoitwa a uri bulasi yawe i ḓo wa nga uri, zwipuka zwawe zwi ḓo vha zwo lovha ngo uri hu do vha hu sina maḓi.

In my neigbourhood, we have mango tree, and they are so good, you can eat it, use it as food for food, when you are hungry you can eat mango and it's very nice.

Nṋe ndo no vhuya nda humiseliwa murahu kha zwa vhulimi. Ndo vha ndo ṱavha miroho yanga ndi songo nyola, ndi songo.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a lavhelese mutsho tshifhinga tshoṱhe nga uri ni ḓo ṱavhisa hani zwimelwa zwaṋu kharali hu tshi khou ḓa ḓumbu. Ḓumbu ḽi ḓo ḓa ḽa zwi kumba zwoṱhe, zwino ndi zwa ndeme uri tshifhinga tshoṱhe muthu a dzule a tshi khou sedza mutsho uri a kone u vhona zwauri zwimelwa zwawe a nga zwi ṱavha lini na lini na lini.

Nṋe ndi vhona u ṋanga lushaka lwa kholomo ine na kho ḓo i fuwa zwi zwa ndeme nga uri ni ḓo kona u ḓivha zwo uri i bebisa hani, ni i ṱhogomelisa hani.

Nṋe uya nga ha nḓivho yanga ndi ḓivha uri khavhishi dzi ṱavhiwa ṅwaha woṱhe nga khalaṅwaha iṅwe na iṅwe, nga uri khavhishi dzi a kona u konḓelela khalaṅwaha iṅwe na iṅwe yo no wanala kha ṅwaha. Dzi a kona u konḓelela vhuria, tshilimo na luṱavula.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri ni fhe vhashumi vhaṋu zwiḽiwa zwa nga matsheloni, nga uri vha tshi takuwa hafho vha tshi ya u thoma mushumo wa ḓuvha, vha ḓo thoma mushumo wa ḓuvha vha na nungo nga uri vha ḓo vha vho ḽa zwiḽiwa. Zwiḽiwa zwa nga matsheloni ndi zwa ndeme nga uri zwi ri ṋea nungo uri ri kone u shuma.

Nṋe ndi vhona zwizwa ndeme uri vha thome vha wane thendelo nga uri miri ine ya vha milimo i dovha ya vha i siya vhuḓi kha vhathu, ngo uri vhaṅwe vhathu vhaḓoya vha shumisa heiḽa miri ine ya vha milimo, uri vha i shumise kha vhaṅwe vhathu, lune vha ḓo vha vha kho i shumisa u vha dzhiela matshilo kana u vha vhulaha, zwine zwa ḓo sala zwi si tsha vha zwavhuḓi. Na miri heyi ine hapfi i ya ita mishonga, vha fana u wana thendelo nga uri muṅwe na muṅwe kharali hu songo wanala thendelo, muṅwe na muṅwe u ḓo swika a tshi ka heiḽa miri ine arina vhuṱanzi zwa uri i ya fhodza naa, i ya fhodza malwadze makene na makene, zwi na vhuṱanzi u guma gai. Zwino nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri vhathu havha vha thoma vha wane thendelo uri vha sa dzhie matshilo a vhaṅwe vhathu.

Nṋe ndi vhona unga vhorabulasi vha nga fhungudza mutsiko wa masheleni zwi tshi ḓa kha manyoro. Musi vho tshintsha manyoro vha shumisa mupfudze nga uri mupfudze na wo ndi wa vhuḓi nga uri murahu hangei hu sa thu ḓa manyoro haya o to itiwaho nga vhatshena, ro vha ri tshi shumisa mipfudze mupfudze unga wa kholomo, mupfudze wa mbudzi, ivha i mipfudze ya vhuḓi ine naho itshi kharali vhathu vha kho i rengisa, ni ḓo wana vha tshi kho i rengisa nga mitengo ya fhasi.

Mishonga ine yavha ya ndeme yo u hayela zwifuwo athina tshenzhemo nayo, a thi ḓivhi na mushonga na muthihi une na nga u shumisa u hayela zwifuwo.

Ee, ahone malwadze a zwifuwo ane avha phirela, murahu hangei ro ḓovha na vhulwadze vhune ha vha ha muphigela wa nguluvhe.

Nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona uri pollination, ndi tshipiḓa kana mushumo une wa vha wa ndeme musi zwi tshi ḓa kha zwimelwa.

Khaedu dzine muthu anga ṱangana na dzo musi a tshi khou fuwa khuhu dza u rengisa, ndi musi a tshi khou dzi fuwa musi ḓuvha ḽi tshi khou fhisesa. Khaedu ine a nga ṱangana na yo ndi ya uri khuhu dza mabaphanya a dzi lengi u ṋoka, dzi nga ḓo ṋoka nga mufhiso, ende dzi tshi ṋoka houḽa muthu u vha a songo ngo uri khuhu dzi khou swika hune dza fa, houḽa muthu asala a songo bindula tshelede ine yavha nnzhi. Iṅwe khaedu ine vha nga ṱangana na yo ndi ya musi husina maḓi nga uri khuhu dza mabaphanya, ndi khuhu dzine dzi ṱoḓa maḓi nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona unga vhathu vhalima green beans vhuria nga uri dzi a kona u konḓelela phepho, dzi ḓo kona u tshila zwavhuḓi vhuria nga uri dzi nga sife nga phepho, dzi a kona u konḓelela phepho.

Tsho u thoma u tea u humbula uri khuhu u khou ya u dzi vhea gai, u khou ya u dzi renga gai. Ndi zwone zwithu zwa ndeme zwine hoyo muthu a khou tea u thoma a humbula nga hazwo ngo uri a nga si soko u renga khuhu dzi si na vhudzulo ende futhi a sa ḓivhi zwa uri u khou ya u dzi renga gai.

Zwi a thusa nga uri a u nga dzuleli u ya mavhengeleni u renga, u ḓo vha u tshi khou ḽa zwezwo zwe wa ṱavha hanefho hayanai, ende futhi mavu ahone a yavha na pfushi.

Nṋe ndi vhona unga kholomo i tea u ṱhogomeliwa ḓuvha na ḓuvha, i fanela u wana dzi lafho ḓuvha na ḓuvha uri i kone u vha na mutakalo wa vhuḓi.

Nṋe a thi vhoni zwo fhambana na luthihi, tsho fhambano ndi tsho uri vhorabulasi vha hulwane vha vha khou lima fhethu hune ha vha na bulasi ine ya vha khulwane, ende tshiṅwe tshithu futhi vho rabulasi vhahulwane vha vha vha na tshenzhemo nnzhi nga uri nḓuhu dzi limisiwa hani. Zwino ha vha vhorabulasi vhaṱuku vha vha vha sina tshenzhemo na zwo uri nḓuhu vha nga to dzi limisa hani, uri vha wane nḓuhu dzine dza vha nnzhi.

Mushumo une mbekanyamushumo dza zwa vhulimi dza nga u ita ndi uvha na dzikiḽasi dzine dza ḓo vha dzi tshi khou funḓedza vhathu uri ni tshi lima muroho ni u limisa hani, ni tshi lima mavhele ni malimisa hani, ni tshi lima nḓuhu ni malimisa hani. Hezwo nṋe ndi vhona unga zwi nga khwinisa kulimele kune vhathu vha lima nga kwo.

Nṋe ndi vhona unga maga muthu ane a nga madzhia musi a tshi khou fula mango, arali muthu o to gonya mungo a tshi khou zuza mango, u fanela u vha o adza tshithu nga fhasi uri haḽa mango a tshi wa a sa ite kwaṱakwaṱa, kana a sa fhanduwe. Maṅwe maga ane muthu a nga ma dzhia ndi u ḓi tsireledza khofheni na maṱo nga uri maswi a mango a afhisa lukanda lwa muthu.

Kholomo dza mafhi dzi na mushumo wa ndeme kha sekhithara ya zwifuwo, nga u ṋekedza tshisima tshine tsha vha uri tsho linganela tsha mafhi, tshine tsha vha tshibveledzwa tsha ndeme tsha vhulimi tshine tsha ḽiwa nga shango loṱhe.

Zwine nda nga ita zwone uri zwifuwo zwanga zwi sa tambule nga maḓi ndi nga zwi pfulusa nda zwi isa fhethu hure na maḓi kana nda renga maḓi, nda renga na mathennge nda mashela maḓi, nda vha ndi tshi to zwishelela maḓi ḓuvha nga ḓuvha.

Nṋe nga ha vhulwadze ha khwanḓa na mulomo a thituvha na tshenzhemo nazwo, athi vhu ḓivhi vhulwadze ha khwanḓa na mulomo.

Ndi vhona unga muthu ane a khou ṱoḓa u ita mukoki u fanela u vha ana zwishumiswa zwine ari u khou ḓo zwi shumisa, u nga si soko ita mukoki u songo u shela muṋo kana u songo shela vinegar, nga uri thunzi dzi ḓo ḓa dza momela heiḽani ṋama ya siya yo no vha na mbungu ngo uri thunzi dzi ḓo vha dzo itela hanefhaḽa. Zwino muthu ono nyaga u ita mukoki u thoma a renga muno wawe na vinegar uri a kone u thoma a lovheye ṋama yawe hafhaḽa kha muṋo uri hezwi a tshi ḓo ita mukoki, hu sa vhe na dzithunzi dzine dza ḓo siya mbungu kha mukoki, tshiṅwe futhi u fanela uvha ana lufhanga lune o lu ṱuṱula lwo no tsheya zwavhuḓi lune a ḓo to ita mukonki wavhuḓi une wa ḓo vha o u vhenga nga nḓila ya vhuḓi.

Nṋe ndi vhona unga musi hu tshi kaṋiwa mitshelo ri fanela u ḓivha uri mitshelo ine ra kho i kaṋa, i kaṋisiwa hani hone futhi ri tshi khou i kaṋa ri khou ya u i vhea gai, kana ri khou ya u i rengisa gai, ri kho isa gai. Nṋe ndi vhona u nga kharali ra dzhiela hezwi zwithu zwivhili zwa vha zwa ndeme, ndi zwone zwa ḓo ita uri ri kaṋe mitshelo yashu ri tshi ḓivha uri i ḓovha yo tsireledzeaho.

Nṋe zwine nda zwiḓivha, ndi ḓivha uri muthu u lugisela mavu nga u thoma a a lima, a bvisa tsheṋe yoṱhe ire kha mavu. A dovha ha futhi a ya a nyora mavu awe nga nḓila ine tshimelwa a tshi ḓa a tshi tshi tavha hafhaḽani, tshi khouya u tshila tsha vha tshi na mutakalo, futhi a dovha hafhu futhi a sheledza mavu awe.

Dzangano ane nṋe nda maḓivha a ne a lwela vhashumi ndi dzangano ḽa dinosa ḽine heḽo dzangano ḽi vha ḽi tshi khou lwela vhaongi, havha na dzangano ḽa SATU ḽine ḽa imelela vhadededzi.

Zwi a kwama nga mannḓa ngauri musi zwithu zwi tshi gonya hoṱhe hoṱhe zwithu zwi vha zwi khou gonya, zwine zwa amba zwori zwi vha zwi kho kwama mitengo ya tshithu tshiṅwe na tshiṅwe.

Ndi tshi kho to ḓi ambela ngoho mutshelo wa kiwi ndi mutshelo une Venda a u wanali zwi amba zwori a thi u ḓivhi.

Vhutsila vhune vhaswa vha khou ṱoḓa kha zwa vhulimi ndi u ya u pfhumbudza nga vhathu vha kale vhane ndi kale vha tshi kho lima zwa vhulimi vha ya zwikona.

U vha na zwishumiswa zwine zwo fanela nṋe ndi vhona unga zwi a kwama nga mannḓa mveledziso ya zwimelwa zwaṋu, ngauri arali u na zwi shumiswa zwine zwo tea ya mishumo hone ine ya kho ṱoḓa u itiwa nṋe ndi vhona unga na zwimelwa zwaṋu zwi nga ita zwavhuḓi ngauri u ḓo vha u tshi kho zwi shumisela zwithu zwine zwo to tea zwo fanela u shumisiwa hanefho fhethu.

Zwi engedza malwadze nga nḓila ine ya savhe ya vhuḓi nga mannḓa, ngori muthu a tshi u ḽa zwiḽiwa zwine zwavha zwi songo tendeliwa kana zwavha zwi songo yelana na mutakalo wawe zwi a ita uri avhe na malwadze ane a malwala.

Nṋe ndi vhona zwi tshi fhungudza khombo heyi ine yavha yo tsireledzea kha zwiḽiwa nga nḓila ine yavha ya vhuḓi nga mannḓa ndi vhona zwi tshi fhungudza khombo nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona zwi tshi fhungudza pfhushi nga mannḓa zwi fhungudza pfhushi dzine dzavha dzo ḓalesaho nga mannḓa dza sala dzipfushi dzine dzo linganelaho uri muthu a dzi ḽe.

Nṋe ndi vhona zwi ṱuṱuwedza nga maanḓa vhunzhi ha vhathu vha pfuluswa vha tshi bva vhuponi ha mahayani vha tshiya dzi ḓoroboni vha tshi khou tevhelela yone kiḽima.

U gonya ha zwivhaswa zwi ita uri na nṋe ndi ḽi tshe u lima ngauri hezwinoni zwivhaswa zwo gonya na ngeno mipfudze manyoro zwimelwa zwine nda vha ndo zwishumisa kana dzi thanga na dzi mbeu dzine nda vha ndo dzi shumisa na dzone dzivha dzo gonya.

Nṋe ndi vhona unga musi vhathu vha tshi khou shumisa na vha vhavhili zwi a ita uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha kho ṱoḓa u ita tshone tshi vha tsho leluwa ngauri vha vha vha tshi khou shumisa mihumbulo mivhili u ita tshithu tshithihi.

Maga a ne a fanela u tevhedzelwa musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu, ni fanela u thoma nga u lima fhethu hanu hune na khoya u ṱavha hone nḓuhu. Ni tshi fhedza u lima na shela manyoro na ṱavha nḓuhu dzanu musi nḓuhu dzanu, musi nḓuhu dzanu dzi tshi thoma u bvisa maluvha na dzhia mavu ni tshi makuvhanganya hafhaḽani kha tsinde ḽa nḓuhu dzanu uri nḓuhu dzanu dzi vheye dzi vhe na nḓuhu dzine dza vhanzhi nga fhasi.

Nṋe vhashumi vha bulasini nṋe ndi vhona unga vha nga ḓi ṅwalisa kha zwiimiswa zwine zwa shuma na vhashumi hanefha kha shango ḽa Afurika Tshipembe.

Nṋe ndi vhona unga khaedu dzine ra nga ṱangana nadzo musi hu tshi khou engedziwa dzi bannga ndi dza uri vhunzhi ha vhathu vha vha si na account kana vha si na masheleni vha ḓo konaha u isa masheleni avho dzi banngani.

Mbekanyamushumo hedzi nṋe ndi vhona unga dzi a thusa nga mannḓa ngori vhathu vha vha kho kona u ḓivha uri zwiḽiwa zwine zwavha zwo tsireledzea ndi zwifhio, zwiḽiwa zwine vha tea u zwi ḽa ndi zwifhio. Nṋe ndi vhona unga na vhathu vhanzhi vhane vha lwala kana vha vha na malwadze ane huna zwiḽiwa zwine avha tei u zwi ḽa vha ḓovha vha tshi kho guda uri zwiḽiwa zwifhio zwi ḽiwa nga vhathu vhano lwala vhulwadze vhufhio.

Nṋe ndi vhona unga vha nga fhungudza nga nḓila i tevhelaho musi vha tshi lima zwimelwa zwavho kha vha lime zwimelwa vha ite uri hafho hune vha kho lima hone hu vha hu na mavu manzhi ane avha o tika zwimelwa zwavho uri mvula i tshi na isa kumbulule mavu.

Nṋe ndi vhona unga mbekanyamaitele dzine dza vha hone kha vhashumi vha bulasini musi huna mvula vha tea u ima vha lindela mvula i thoma ya ṱuwa.

Nṋe ndi vhona unga zwithu zwine zwa ita uri vhashumi vha bulasini vha sa vhe vho tsireledzeaho ndi musi vhatshi khou dzhenelwa nga mavemu musi vhathu vha tshi nyaga u ṱuwa zwithu zwi re bulasini.

Nṋe ndi vhona unga ṱhingo dza didzhithala dzi nga shuma nga mannḓa ngauri ha ano maḓuvha vhathu vha shumisa ṱhingo khwalwa u amba na vhaṅwe vhathu zwine zwa amba zwori ḽi fhasi ḽa ano maḓuvha ḽi kho ya hangei kha didzhithala ngauri tshiṅwe na tshiṅwe tshi itiwa nga ṱhingo ṱha, khwalwa.

Zwine nda zwi guda ndi zwauri muthu u fanela u dzula o ka maḓi a vhea mafagini, tshiṅwe tshithu tshine nda tshi guda futhi ndi tsha uri muthu u fanela u dzula o ita mukoki uri musi gomelelo ḽi tshi ḓa ḽi tshi vhulaya kholomo vhathu vhavhe vha na mini vha na zwiḽiwa ndi zwine nṋe nda guda nga gomelelo ḽa two thousand and five.

Nṋe ndi vhona unga zwikwama nga mannḓa manzhi ngauri musi vhashumi vha si kho vuwa zwavhuḓi a hu na muthu ane a ḓo ya a shuma zwine zwa amba zwori mushumo u vha wo ima. Zwine zwa amba zwori zwori zwi kwama hafha bulasini kana mveledziso ya zwiliṅwa zwo no kho limiwa henefho bulasini i si ya vhuḓi ngori vhashumi vha tshi lwalwa na mushumo u ya ima.

Ndi vhona unga mugaganyagwame u fanela u vha hone uri vha kone u zwi vhona zwori vha kho ḓa u shumisa vhugai u ita uri izwo zwiliṅwa zwavho zwi vha zwi lima kana zwine vha khou puḽana u zwilima vha ḓo shumisa vhugai uri vha dzule vha tshi kho ḓivha vho vhetshela masheleni thungo.

Ndi zwithu zwine ndo no vhuya nda zwi ṱavha zwasa tshile ndi to zwi humbula nga twendi twendi wani ndi tshi khou lingedza u ṱavha khukhamba, hedzila khukhamba hola muri wa hula wa hula mara wa si tsha dovha wa hula hola muri wa mbo ḓi fa ndo lilela badi ende zwo mbaisa nga mannḓa.

Nṋe ndi vhona zwi tshi shela mulenzhe nga maanḓa ngauri vhathu vha ḓo pfulutshelaho kha maṅwe mashango vha tshi vha vha kho ṱoḓa zwiḽiwa vhunga kha shango ḽavho bulasi ḽi tshi dovha ḽi si tsha shuma.

Ndi fhethu hune ndavha ndi kho lima hone ndi thoma nga u lugisela nda u lima ha vhibva nda rikha mashika oṱhe uri ndi kone u ṱavha zwimelwa zwanga.

Khaedu dzine vha vha nadzo ndi dza uri muḓagasi mabulasini u a konḓa futhi uri huvhe na maḓi a vhuḓi a u tonwa nazwo zwi a konḓa.

Ndi zwauri muthu tshifhinga tshoṱhe u fanela u dzula a tshi kho vhamba maano kana u pulana zwine a kho ḓou tshilisa zwone vhutshiloni.

Nṋe ndi vhona unga uya kwama ngauri a si zwiliṅwa zwoṱhe zwine zwa limiwa nga khalaṅwaha iṅwe na iṅwe, hu tovha na khalaṅwaha dzo ṱavha zwiliṅwa zwo imaho nga uri.

Nṋe ndi vhona unga zwi tshimbila zwoṱhe ngauri kilaimethe ndi yone ine ya langa uri zwimelwa zwi hulise hani ngauri kilaimethe zwimelwa zwi ṱoda sunlight, uri zwi aluwe mara a zwi ṱoḓa ḓuvha ḽine ḽa vha nga maanḓa havha na zwimela zwine a zwi ṱoḓi phepho.

Ndi nga i ṱuṱuwedza nga maanḓa musi kulimele i tshi tshintsha na zwithu zwine vhathu vha khou lima mabulasini nazwo zwi tea u tshintsha ngauri a si zwimela zwoṱhe zwine zwa tshila kha kilaimenthe iṅwe na iṅwe.

Ndi tshi kho to amba ngoho a thi tu ḓivhesa zwinzhi nga ha makhaha mara tshine nda ḓivha tshone nga makhaha ndi tsha uri makhaha na pfhushi a si zwiḽiwa zwine muthu a nga to zwi ḽa a tshi kho ṱoḓa uri avhe muthu o takalaho.